Nka ba eletsa ka hore pele o sebedisa sehlahiswa sefeng kapa sefeng, o tshwanetse o batlisise ka ha sona le batho ba kileng ba se sebedisa. O ba botsisise hantle hore na se ile sa ba tshwara jwang, ha se ya ka se ba hlahisetsa kotsi. Kapo ha se ya ka sa ba tshwara hantle ka tsela e jwang pele o ka se sebedisa, mme o bale le hore na dintho tse se entseng ke ke di ke di-ingredients tsa mofuta ofeng tse ntseng sehlaiswa seo. Pele o ka se tshepa bakeng sa hore o se sebedise letlalong la hao.

Ke tlo mo hlalosetsa hore se kotsi haholo ke ho se ise ngwala dientseng, hobane diente mosebetsi wa tsona ke hore di sireletse ngwana mahlokong a mangata a ka moo kenang. Ka hoo, ha sa ise ngwana dientseng, o mo beha kotsing e kgolo ya hore a ka kenywa ke mahloko a mangata a ka reng bo Malaria bo TB le a mang a mangata.

Motho ya hlokang tshebeletso ya bophelo bo botle ba kelello, o mo bona ka ho dula a kgathetse empa ha tshwanetse a robale o sokola boroko. Mme o dula a hloname ka dinako tsohle. Ha a batle ho kena ka hare ho batho ekare a ka itshehla thejana a dula a le mong, a ska ba kena ka hare ho batho.

Batjha ba bangata ba bolawa ke kodua ya ho ima ba santsane ba kena sekolo, empa hona ha ho hlokahale hobane ho na le thibela peleng tse ka fokotsang se na. Dia fapana, ho na le dipidisi, ho na le spate, ho na le implant tse ka sebediswang bakeng sa ho thibela pelehi ya bana bana ba banyane ba kenang skolo.

Ho tshwanela hore ho be le koloi ya chemist e tlang ho bona ha ngwe mohlomong bekeng, kapa hanngwe kgweding. Mme hape ho be le koloi e kgonang ho tswa e nke batho ba ba mahaeng, e ba ise chemist-ing hanngwe bekeng kapa hanngwe kgweding.

Pono ya ka ke hore bohloki bo bapala karolo e kgolo tabeng ena ya bana ba hlokang phepo e ntle, le hore batswadi ba bona ha batle ho nka boikarabelo bakeng sa bophelo bo botle ba bana ba bona. Hore a nke ngwana a mo ise clinic-ing kapa a mo ise sepetlele, o bona ho sena molemo.

Pelo ya ka e bohloko haholo ha le mpolella hore ambulance di keke tsa kgona ho tla sebakeng sa kotsi. Ho na le maphelo a batho a kotsing. Ho na le batho ba ka nnang ba lahlehelwa ke bophelo hona jwale. Ha ke hloke ntho e leng mpolellang yona ya hore di-ambulance ha diyo di keke tsa kgona ho fihla sebakeng sena. Pelo ya ka e bohloko, maphelo a batho bana ha ka a lahleha monana, e tla be e le molatong wa lona.

Ke bona bojwala le dithethefatsi di sentse bophelo ba ba batho ba bangata, ka hobaneng batho ba bangata le bong o na sa lebella hore ba tla ba ba le ka hare ho dithethefatsi, ba le kahare ho bojwala ka tsela e ba leng ka yone. O ba bona ba se ba e le makgoba a bojwala dithetefatse, mme ka hona ke ka hona ho tshwanetseng ho be le matsholo a mangata a hlokomedisang batho ka kotsi ya dithethefatsi. Hore na ke sekolong hore na ke kerekeng hore na ke kopanong ya batjha kae kapa kae. Ho be le batho ba batlang ba tlo fana ka bopaki ba hore na le dithethifatsi di le tsa ba etsang mme ba entse jwang hore ba kgone ho di tlohela.

Ngwana ka ho bohlokwa haholo hore ka mehla ha o tswa ko tswang teng, o tswa seterateng kapa o tswa sekolong kapa o tswa kae ha o kena ka tlung ntho ya pele o nke sesepa le metsi o hlape matsoho. Hobane ha o tsebe hore na ke di ke ke mahloko a feng dikokwanahloko tse feng tseo kopaneng le tsona mo tswang teng. Pele o tshwara dijo pele o tshwara eng kapa eng. Ho bohlokwa hore o hlape matsoho hore o fokotse dikokwanahloko tse ding matsohong a hao, hore o ithibele hore o ske wa kula kapa o ska kenwa ke mahloko a bakwang ke dikokwanahloko tse tla beng di le matsohong a hao.

Ee ho nepahetse ho ba ruta ka yona, hore le ha ba ka ba nka qeto ya ho etsa, ba tsebe mekgwa e nepahetseng ya hore ba ka etsa e bolokehileng bakeng sa maphelo a bona.

Ditsela tse ka sebediswang ho fokotsa ho ema ha batho dipetleleng tsa mmuso nako e telele, ke ha basebetsi ba lekane, le hore basebetsi ba sebetse ka potlako hore ba kgone ho thusa batho. Ba se ke ba ema nako e telele mele ya hore ba thole thuso.

Ha ke soka ke sebedisa tsela ya hore shop-o e tlise meriana ho nna, empa ke ntho e nka e thabelang haholo hore meriana e romelwe ho nna ka tsela ya courier. E ka ba ntho e e monate haholo hobane ka nako e nngwe meriana re e lata hole haholo. O tshwanetse o palame, o bo palame hore o tsamaye o lo reka meriana chemist-ing kapa o ye clinic-ing o lo batla meriana. ka hoo tsela ya hore ba e tlise ho nna, nka e thabela haholo.

Ntatemoholo ho na le malwetse a mang a sa batleng meriana ena e sa tsibisahaleng eo dulang o tla le yona lelapeng mona. Ho na le malwetse a mang jwalo ka bona bo ho tshwereng, bo hlokang hore o ye sepetlele kapa o ye clinic-ing o lo thola thuso ya Professional ho tswa ho dingaka tseo hlahlobileng. Mme tsa elellwa hore na o tshwerwe ke bohloko bo feng.

Dipetlele tsa mmuso di dula di tletse tjena. Hobane boholo ba rona re le setjhaba ha re kgone ho lefella thuso ya bophelo bo botle dipetleleng tsa poraefete. Ke ka hona re tlalang dipetleleng tsa mmuso hobane ke mahala.

Ha ke bone ho hlokomela batswadi ba ka e le morwalo o mokalo ho nna. Haeba ke kgone ho ba hlokomela, ke tla ba hlokomela, mme ke tla kgona le ho phela bophelo ba ka bo ke bo batlang. Haeba ke sa kgone ke tla ba batlela batho ba tla ba hlokomela ha nna ke le siyo

Jwale ka ha ke phela le motho ya nang le bohloko kapa bolwetse ba kelello, meriana ya hae ka hobane e kotsi haholo. Ke e pata ka hare ho le-box le nang le senotlolo, mme le-box leo ke le pate ka hara wardrobe e nang le senotlolo, mme dinotlolo tseo di dula ho nna ka nako tsohle. Hore batho ba bangata be re dulang le bona ka tlung ba se ke ba di thola ha bonolo.

Ka ha o se o le dilemong tsa ho kena dikamanong tsa marato, o se ke wa etsa phoso ya hore o kene thobalano ka ntle le ho sebedisa tshireletso kapa condom. Ho qoba boimana bo sa reriwang.

Nkile ka kulelwa ke ngwana, ka tshwanela ke ye sepetlele. Re fihlile moo e le motsheare wa mantsibuya, mme re ile ra tshwanela re dule bosiu kaofela hobane ho ne ho se na dingaka tse ka re thusang. Ngwana o ile a robala moo ditulong bosiu kaofela. Ho fihlela e ba hoseng, ke ha e le hona re tholang thuso hoseng ha dingaka di fitlha.

Lefapha la sa Thero ya Malapa le ya tla dibakeng tsa rona tsa mahae, empa ha le tle ka mokgwa o kgotsofatsang. Ekare ba ka eketsa makgetlo eo ba tlang ka ona mahaeng a rona, mme eya ha ba se ba le teng, ke tla kgona ho ba botsa dipotso ke bue le bona.